Batho ba le bantsi ba tshameka metshameko ya mo inthaneteng bosigo ka mabaka a a farologaneng, nngwe ya mabaka ke gore ke nako e go nnang le di tse di kwa tlase mo inthaneteng. Ka jalo metshameko e tsamaya sentle, gape ke nako e batho ba seng mošomong kgotsa ba ithobaletse. Jalo ba nna le nako e ntsi ya boithabiso go sa reye gore ba bangwe ba ikutlwa ba iketlile mo bosigong, ke sone se se ba tsayang nako eo ba ikgapela go tshameka. Fa mongwe a sa batle go reka data e turang a ka dirisa data bundles tse di kgethegileng tsa bosigo tse di fanwang ke bafenyi ba inthanete kgotsa a batle dikgwebo tse di fanwang ka Wi-Fi ya mahala jaaka ma-company a kofi kgotsa laeborari ya setšhaba.

Go lema mo tshingwaneng jaaka tiro ya go ikentsha bodutu go na le melemo e mentsi sa ntlha go thusa go fokotsa kgatelelo ya maikutlo ka gonne go tshwaragana le maitirelo go dira gore motho a ikutlwe a iketlile, go oketsa motsamao wa mmele o molemo mo botsogong. Gape motho ithuta bokgoni jo botlhokwa jo bo ka mo thusang mo botshelong jwa letsatsi le letsatsi. Jaaka go itse gore dijalo di tlhokomelwa jang, go tlhopha mmu o o siameng, go dirisa metsi ka kelotlhoko le go laola diboko. Tiro eno e ruta boitshokolo, boikarabelo le temogo ya gore dijo ga di tlhage fela mo mabenkeleng go tlhokega tiro e thata le tlhokomelo.

Fa nka nna le tšhono ya go bopa motshameko wa mo inthaneteng nka bopa motshameko o o rutang bokgoni jwa botshelo jaaka tirisano mmogo, go rarabolola mathata le go dira ditshwetso. O o ka bo o le motshameko wa seAforika o ikemetseng mo botshelong jwa letsatsi le letsatsi, jaaka go aga tikologo kgotsa go tsamaisa kgwebo ya lelapa. Selo se se tlhokang go fetoga ke metshameko ya mo inthaneteng ka gore bontsi jwa tsone di rotloetsa thulaganyo ya go fenya kgotsa go go itshupa, go tshwanetse go nna le motshameko e rotloetsang go ithuta bokgoni le tirisano le ba bangwe. Gape go tshwanetse ga nna le metshameko e jang data e nnye gore le bao ba sa kgoneng go reka data e ntsi ba kgone go tsenela.

Go nna le seabe mo metshamekong go thusa bašwa thata mo go tokafatseng bokgoni jwa bone mo go dirisaneng le batho, ba ithuta go tshegetsa ba bangwe, go buisana sentle, le go dira jaaka setlhopha. Gape metshameko e ba ruta botsala jo bo siameng, le maitshwaro a maleba mo setšhabeng. Mo go tsa boitekanelo go tshameka metshameko go nonotsha mmele go fokotsa kgonagalo ya malwetsi a a sa foleng, mme go ba thusa le mo tlhaloganyong ka gore go dira gore ba ikutlwe ba itumetse, ba sena kgatelelo ya maikutlo, ka jalo metshameko ke karolo e botlhokwa mo kgolong ya mošwa.

Batho ba ba nang le tlhotlheletso mo mafaratlhatlheng a tlhaeletsano ba ka dirisa ditlhogo tsa bone go bontsha ditiro tsa go ikentsha bodutu tse ba di ratang, jaaka go loga, go betla kapa go lema. Ka go abelana ka ditshwantsho di-video le maitemogelo a bone ba rotloetsa go leka dilo tse dišwa. Seabe sa bone se botlhokwa ka gore ba dira gore ditiro tse di tshwanang le dikhumo tsa madi kana botshelo bo itumedisang, mme seo se godisa tsholofelo le kgalalelo ya ditiro tse. Gape ba aga ditšhaba tse di nang le dikgatlhego tse di tshwanang fa batho ba ithuta mo go mongwe le o mongwe ba iphitlhela le go bona tshegetso.

Metshameko e botlhokwa thata mo bašweng ka gonne e ba ruta bokgoni jwa botshelo jo bo jaaka go itshokelana, go dirisana mmogo, le ba bangwe, le go nna boitshwaro. Fa ba tshameka metshameko ba ithuta go dira ka setlhopha, go reetsa, le go latela ditaelo. Dilo tse di leng botlhokwa mo botshelong jotlhe fa ba palelwa mo metshamekong ba ithuta gore go palelwa ke karolo ya kgolo, ba ithuta go ema ka dinao go leka gape, le go sa inela, mme se se ba agela nonofo ya maikutlo le tebego ya go rarabolola thata. Dithuto tse di ba ithutang mo metshamekong ba ka dirisa mo dithutong mo ditorong le mo dikamanong le batho ba bangwe.